Di a ba ama ka gore di tlo ba bontsha ditshwantsho tsa tiro ya bona le ditshwantsho tsa madi gore a kwa godimo or-e jang. Di ba ama thata gonne ba tla kgone go dira tiro ya bona fa ba bona gore ditlhotlhwa di kwa godimo.

Nna ke dirisa data e ba reng Vuma. Data eo e botoka thata gonne o e dirisa kgwedi le kgwedi, o ntsha madi kgwedi le kgwedi. Madi a a lekanang le four hundred and thirty nine ranta. Ga e sokodise, o kgona go dira nthwe nngwe le nngwe ka yona, se tlameele o setse ke gore o ipatale ka nako.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng e dirisa mafaratlhatlha otlhe ga e tlhophe, mme we dirisa kgwedi fela. Ga kgwedi e fedile o ntsha madi, jaanong ga motho a batla go e reka tshwanetse a lebelele gore mo tikologong a nnang ko go yona a mme e tshwara sentle na.

Ke data ya di gig tse di sa feleng gape o ka e dirisa kgwedi yotlhe, eya ke nnete. Jaanong go ya ka wena gore o ka rata go duela letsatsi le fe la kgwedi.

Ka madirelo a ditshwantsho, madirelo a kgolo le madirelo a mafaratlhatlha le gape ditshwantsho tsa go bontsha gore five gig ga e le kwa godimo ke bokae. Ga e theogile ke bokae, e ka thusa thata.

Tsala, wa bona pampiri e o e tshwereng mo letsogong, e o tswang go e reka. Go na le dinomoro o tla bona di simolola ka star. Kwala dinomoro tseo mo founung ya gago, ga o sheba gape go na le dinomoro tsei twelve ko tlase di kwetse voucher. Tseya dinomoro tseo morago ga star o di tsenye ko mafelong o bo tsenya hash o bo o tobetsa enter e tla tsena.

Nka ilo go reka data e nngwe ga e le gore e fedile pele ga nako. Nka netefatsa gore data yaka ga ke sa e berekise ka e tima, gonne ga o e tlogela e tshubile e tlo fetsa data ya gago pele ga nako. Jaanong ga o berekisa founu o bo o e beya fa fatshe, wa e tsaya o tima data gore e se ka jewa.

Nna ga ngata ga ke ya ko lebenkeleng ke reka mowa mme e be ke go fetolela ko data-eng. Mokgwa o wa go reka mowa gape o bo fetolela ko data-eng o boloka madi a le mantsi, gonne ga o ka reka data ko lebenkeleng e tsile go fela ka pele. Jaanong ga o reka moya go nale di ditsela tse dintsi wa kgona go ipona gore o batla data ya bokae, ya leng ya nako e kana kang. Jaanong ha o reka data fela kwa lebenkeleng ga o kitla o itse gore e tlo fela neng le gore.

Wa kgona go romela le ga le farologane, gonne go romela data ko tsaleng ya me go tlo tlhokagala gore ke nne le moya o itseng gore nka kgona go mo romela. Jaanong e tlo gore ke kgona go mo romela jalo o tle be a kgona go romela email eo.